Ina, ndzi pfumela leswaku swiphemu swa rimbewu eka ku endla mintirho ya le kaya swi langutiwa hi ku tshembeka naswona swi fanele swi va ku ringana hi mikarhi ya khale a ku tshembiwa leswaku vaxisati a va fanele vatirha mintirho ya le ndlwini ku fana na ku sweka, ku hlantswa kumbe ku hlayisa vana i vi va xinuna vatirha mintirho leyo tika ku fana na ku aka kumbe mintirho ya le handle kambe eka masiku lawa a swa ha fani va xinuna ni vaxisati va nga endla ntirho wun'we hikwalaho mintirho ya vaxisati na va xinuna yi fanele yi ringana.

Mina ndzi nga tsakela mikhuvo leyikulu ya ndhavuko hikuva yi hlanganisa vanhu, mindyangu, vanghana ni vaaki naswona yi tlhela yi hlayisa mfuwo ni ndzhaka ya rixaka. Minkhuvo yo fana yo tani yi tlhela yi dyondzisa hi masungulo, mikhuva na tindlela ta vutomi lebyi ndhavuko wu byi pfumalaka yi nyika nkarhi wo pfuna ku tiyisa vuxaka exikarhi ka vanhu wu tsakela swin'wana ni ku xixima mfuwo wa hina.

Munghana wa mina a loyi a humaka eka ndhavuko wun'wana ndzi nga mu hlamusela leswaku ku basisa khombo eka ndhavuko wa mina i swa nkoka ngopfu ngopfungopfu loko munhu a weriwa hi khombo kumbe a hundzeriwe hi wun'wani emusaveni u fanele a endleriwa minkhuvo yo basisa ku fana na ku dlayeriwa homu, ku dlayeriwa mbuti kumbe ku hlantswiwa eka mikhuva leyi munhu u xaveriwa swilo ku fana na miceke na mabhavhu na swin'wana na swin'wana.

Ndzi hleketa leswaku eka mhaka leyi vanhu va kuma rirhandzu ro ringana handle ka ku ve ni va huma ka ndyangu wihi swi ya hi ku va khomiwe njhani eka ndyangu wa vona swi nga endleka munhu a huma ka ndyangu lowukulu kambe a nga kumi rirhandzu ro ringana leswi a swi yi hi ku munhu u huma ka ndyangu wa ku fika kwihi swi ya hi rirhandzu leri a ri kumaka munhu a nga va un'we eka vatswari va yena kambe a kuma rirhandzu ro eneriseka.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku tiholodeyi ta vukhongeri ti katsiwa eka khalendara ya Afrika-Dzonga hikuva leswi swi endla ku vanhu vo hambanahambana va hlangana eka tindhawu tin'we va kota ku tivana hi tikereke to hambanahambana tanihileswi ku nga na siku ra ndhavuko eka khalendara ya Afrika-Dzonga laha vanhu va tinyungubyisaka hi mindhavuko ya vona, ku hambanahambana ka vona leswi i swa nkoka na leswaku tiholodeyi ta vukhongeri ti va kona.

Mhaka ya ubuntu ndzi nga yi hlamusela hi ndlela leyi leswaku ubuntu i rito leri leri kombaka ku twanana ka vanhu hinkwavo kusukela ka vanhu vantima na valungu na van'wana na van'wana leswi swi endla leswaku hi va xirho xin'we hi hanya ka ndhawu yin'we na leswaku hi khomana hi ku ringana ku nga vi na apartheid exikarhi leswaku van'wana va langutela van'wana ehansi leswi swi endla leswaku hi hanya vutomi lebyi lulameke hi ku hambanahambana ka hina hi kombisana na ku hloniphana.

Ku cincana ka mindhavuko swi nga pfuna hi ndlela leyikulu ngopfu hikuva vanhu vo hambanahambana va ta kota ku hlonipha mindhavuko yin'wani va yi komba leswaku ndhavuko wun'wana na wun'wana i wa nkoka va kota na ku dyondzisana hi ku hambanahambana ka yona na matikhomelo ya vona ku ya hi ku hambana.

Loko ndzo vulavurisana na vakokwana ndzi nga va vutisa leswaku a swi ri njhani ku kula ka vona hi xikhale hikuva khale vakokwana a va ti komba va bebula ngopfu hikokwalaho va kula va ku kurisa mindyangu ndzi nga vutisa leswaku a va swi kotisa ku yini ku hlayisa vana vo tala na kona khale vanhu va xinuna va ri a va nga tshami makaya ndzi nga la ku kota ndzi nga lava ku kota ku twisisa leswaku a va swi endlisa ku yini, ku hanya va xinuna va ri kule va kurisa vana va ri wexe.

Vavasati va pfumeleriwa ku burisana hi malovolo eka masiku lawa hikuva swa endleka leswaku endyangwini munhu wa xinuna a nga ri kona kutani ku boheka leswaku ku ya komberiwa vanhu va le mitini leswaku va ta vurimi va ta vulavurisana hi swa malovolo ya le ka ndyangu leswi swi endlele leswaku vavasati va pfumeleriwa ku burisana hi swa malovolo, leswi endlaka leswaku swilo swi olova hambi va xinuna va nga ri kona.

Swilo leswi ndzi nga swi katsaka hileswi landzelaka tinsiva ta tihuku na vuhlalu xikhumba xa homu mavala lama pfulunganyekeke xifunengeto xa nhloko ku nga duku masalela ya swithlangu na swilengelo leswi ndzi swi katsa hikokwalaho ka ku kombisa leswaku hi xixima masungulo ya hina.

Eka ndyangu wa mina masiku yo velekiwa hi matlangela hi ku endla phati laha hi rhambaka vanghana na va ndyangu na va makhelwane, va maakatiko i vi hi xava khekhe ku yimbeleriwa ku tsakiwa.

Ndzi nga vutisa leswaku vatshami va titwa njhani hi ku sirheleleka ka vona, nakona hi swihi switshuxo leswi va swi ehleketaka leswaku swi nga va pfuna emugangeni.

Laha ndzi humaka kona vana va rhandza ku mbala swibelana, hikuva hi swona va swi vonaka vanhu va ku tala va swi mbarile. Leswi swi va endla va tsaka loko va tikuma vambale leswi van'wana va ambalaka swona.

N'wana wa mina ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ku ya engomeni a swi na vuyelo wa nkoka ngopfu, ntsena a yile exibedhlele swi nga va swi helerile. A swi bohi leswaku a ya engomeni, leswi swi nga n'wi pfuna leswaku a kota ku ya exikolweni a nga phazamisekanga hi ku ya a ya tshama ngomeni.

Varhangeri va xisati va lwile leswaku eAfrika-Dzonga ku va na ku ringanana ka swilo. Va xisati na va xinuna va kota ku endla swilo hi ku ringana ku nga vi na leswaku ku na ntirho wa va xisati na ntirho wa va xinuna.

Ndzi nga va pfuna ndzi va byela leswaku ripfumelo rin'wana na rin'wana a ri bihanga, ntsena munhu a tshemba leswaku ra n'wi tirhela yena a ku na vubihi eka ripfumelo. Un'wana na un'wana a nga va na ripfumelo ra yena.

A ku na ntwanano exikarhi ka muganga lowu ku tshamaka vanhu va tindzimi to hambanahambana, hikuva van'wana na van'wana va tshemba leswaku swilo swi fanele swi endliwa hi ndlela ya vona, leswi swi endla leswaku emakumu ku nga vi na ku twanana.

Varhangeri vavasati eAfrika-Dzonga va xiyisisa leswaku vavasati va hlayisekile eka makhombo lama nga kona ka masiku lawa hikuva vavasati va taleriwa ku tekeriwa advantage hikuva va nga koti ku ti lwela eka swilo swa ku tala.

Vutihlamuleri byi pfuna hi ndlela leyi, u kota ku lulamisa vanhu emugangeni hi ku twisisa mhaka eka sayiti ra un'wana na un'wana loyi a nga le ka mhaka leyi kutani ku paluxiwa leswaku ku nga endliwa njhani leswaku mhaka leyi yi lulamisiwa.

Ndzi vona swi nga olovi ku kuma ntirho eka ndhawu leyi ku nga na vanhu va tinxaka to hambanahambana, hikuva nxaka wun'wana na wun'wana wu lava ku thola munhu loyi a nga xaka ra yena, leswi swi endlaka leswaku minxaka yin'wani yi tikuma yi pfalelekile ehandle.

Ina ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina, hikuva rihlawulekile a ri fani na man'wana ra olova ku ri vulavula ra olova leswaku munhu a nga ri dyondza.

Ndza pfumela leswaku vakokwana va nga rhumela rungula, hikuva swa tiveka leswaku vakokwana va tshemba leswaku vanhu lava nga hundza va swi vona no swi twa leswi endlekaka emisaveni. Leswi swi vulaka leswaku va na ku tshemba leswaku loko va vulavurile na vona va ta va twa ene va ta hlamula hi ndlela leyi va kotaka ha yona.

Nkoka wa mavito ya swivongo i ku veni xivongo xi hlamusela swo tala eka eka vanhu. Ku hambanahambana ka swivongo swi vula ku hambanahambana ka vanhu.

Leswi humelelaka i ku veni vukati bya vona a ndzi nge fambi hi ndlela leyinene hikuva varhangerile swilo nkarhi wu nga si fika.

Eka vurhangeri bya vuhosi bya ka hina, a ku na munhu wa xisati hi swi tshembiwa leswaku ku fanele ku rhangela munhu wa xinuna ntsena.

Tirhesipi ta ndyangu ti hambana hikuva endyangwini vanhu va nga tirhisa swilo leswi swi kumekaka emakaya, kambe eka inthanete ku tirhisiwa swilo leswi xaviwaka eswitolo.

Vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'angu i by i bya i bya ku basa no tshuka, kambe vuhlalu bya ndhavuko byi na ti-colour to hambanahambana leti vulaka swilo swo hambanahambana. Kambe bya tin'anga i ti-colour timbirhi ntsena.

Nkoka wa clan name i ku veni mindyangu yo hambanahambana yi kota ku tivana ku i ndyangu wun'we, hi ku xivongo xin'we xa hlamusela swivongo swo tala swa hlamusela xilo xin'we ku va ku swi vitiwa hi ku hambanahambana.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi nga swi lulamisaka hi ku hatlisa, ku nga va miroho hikuva miroho ya kumeka minkarhi yo tala eka tindhawu to tala ene wa olova na ku wu sweka wu swekeka hi xihatla.

Lexi a ndzi ta xi katsa i muroho, timanga, swifaki na na matsavu leswi swi nga endlaka leswaku rhesipi yi nandzika.

Vantshwa a va ha dyondzi ku sweka ka ndhavuko hikuva loko va lava ku sweka swilo swo tala va swi dyondza ka inthanete, nakona eka masiku lawa vanhu va khale a va ha dyondzisani ku sweka swilo swa ndhavuko. Leswi swi endla ku vantshwa va nga ha swi tekeli enhlokweni nkoka wa swa ndhavuko.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva ndzi rhandza macincelo ya vona lawa va ma cinaka loko va ri karhi va yimbelela tinsimu ta vona, ndzi rhandza na mambalelo ya vona.

Ndzi vona ku nga ri na ku hambana ka vanhwanyana lava nga ya evukhombeni na lava kalaka va nga yanga, hikuva a ku na lexi xi ti kombaka ka munhu loyi a ya a nga ya evukhombeni na loyi a nga yi a kalaka a nga ya nga. hikokwalaho a ndzi voni ku hambana eka vanhu lava vambirhi.

Nkoka wa tinsimu ta kereke i ku veni tinsimu ta kereke ta horisa mbilu, ta ehlisa moya nakona loko u titwa u ri hansi loko wo yingisela tinsimu ta kereke u nga titwa u antswa. Tinghoma ta kereke ta hanyisa eka nkarhi wun'wana.

Maendlelo ya byala bya xintu, i ku veni ku xaviwa leswiya swi endlaka byala byi cheriwa matini swi hlanganiseriwa, ivi swi swekiwa lawa emakumu swi vekiwaka swi pfaleriwa masiku yo hlaya ku veni swi kota ku vila.

Rhesipi leyi ndzi nga hundzerisiwa yona i ya ku sweka marhumbu ya homu, laha ndzi ma virisaka hi mati na munyu na nyala ntsena, ndzi nga cheleki swin'wana. rhesipi leyi ndzi nga tsakela ku yi hundzisela eka vana va mina kumbe vatukulu.

Ku tikeriwa loko vanhu va le madorobeni va hlanganaka na kona masiku hinkwawo, i ku veni va nga koti ku vona swilo swo tala laha handle, hikuva emadorobeni swilo swo tala swi pfaleriwile nakona swi limitiwile eka vanhu.

Swifuwo swa mina ndzi nga swi humesa swi risiwa swi ya entangeni ku ya dya byanyi, laha swi vulaka namadyambu loko ri pela. Ndzi nga kuma mulusi loyi a nga tshamaka a swi gada a swi langutisa ku veni swi vuya swa ha helelile xana, nakona swa dya swakudya swo ringana swi phuzisiwa na mati.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi talaka ku swi ku swi lulamisa i muroho, marhumbu ya ya homu, matsolo ya homu swi vitiwaka.

Ndzi nga mu byela leswaku a nga thola vanhu vo fambisa mathekisi, laha vona vona vini va ti holelaka kumbe leswaku ku va na bazi leri fambaka hi nkarhi na nkarhi, laha ri kotaka ku ringanela vanhu lava tshamaka emugangeni.

Ndyangu wa mina wu komba malwandla hi tindlela to tala, wu kota ku nyiketa vanhu swakudya loko swi ri kona swakudya swa xintu laha vadyondzisaka vanhu hi nkoka wa swakudya swa xintu, laha swi akaka miri hi kona.